Hhayi-ke, kungcono kunalutho. Okungenani unayo imali ngemuva kokushiya umsebenzi. Futhi kuzoncika kumuntu ukuthi uziphatha kanjani ngemali. Njengokuthi uma bey'tshala kwenye indawo noma uma beyisebenzisa kabi.